Ngokokubona kwam yonke into yayihambe kakuhle, okanye ke kuba ngela xesha yayisenzeka yonke le nto ndandisesemncinci kakhulu ukuthi ndingabona izinto, ndiqaphele izinto. And ngoba sasivuyile sonke, lalingekho kakhulu ixesha lokuqaphela ukuthi zintoni ezingahambi kakuhle.

Elam iqela ndingalipha igama elithi All Stars, ngoba kaloku abantu abadlala ibhola abafani, kukhona abahamba phambili, kukhona abo bafana nabanye, kodwa mna ukuthi ndikwazi ukubakhuthaza bonke ndizobabona behamba phambili. Yingako ndithi All Stars, bonke bazabe bezi-star zetimu yam.

Ewe kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani, kwaye izobakhuthaza loo nto leyo abadlali kakhulu.

Ewe, zikhona iindlela esizonwabisa ngalo, ixesha elinintsi siyahamba siye epakini, sithenge inyama siyibhraye, abaselayo utywala basele utywala. Abantwana badlale ngasedamini, baqubhe. Yiyo indlela esizonwabisa ngayo nosapho lwam.

Ukuthatha inxaxheba kwezemidlalo kuneemfundiso ezininzi kakhulu, kwaye lingayitshintsha nempilo yakho. Ngelinye ixesha uyakwazi utshintsha impilo ngezemidlalo, ungayanga nasesikolweni. So, loo nto leyo ibonisa imiphumela emihle kwezemidlalo.

Kungafuneka banyuse izinga lezokhuselo kuba indlela abadlala ngayo, babonakala ngathi bayalimazana kwaye bazame ukuthi indlela yokukora bayenze ibe lula, nomntu oqala ubukela i-rugby akwazi ukulandela. Ngoba xa ungayazi i-rugby, soze ubone ukuthi kwenzeka ntoni.

Ewe, ukhona umdlalo endiwuthandayo, ngumdlalo wamanqindi, ndiyawuthanda kakhulu loo mdlalo lowo, ndikhule ndiwadlala amanqindi, kwaye ndiyathanda nokuwubukela.

Ngokwezimvo zam, ndibona iKaizer Chiefs iyeyona ehamba phambili, ngokwekiti yayo. Indlela nje abayihlanganise ngayo that yellow and black udityaniswe kakuhle, iyamkhupha, ugqamile. Intle kakhulu maan le kiti yabo.

Kufuneka baziqhelise ukuba bazikhuphe baye kwiindawo zokutya nezineziselo, kodwa ke bangayi ngamandla, kodwa kube yinto yokuthi bayazikhupha kwaye bahambe, baqhele baziqhelise ukuthi bahlangane bengabafazi, bancokole ngezinto, bacebisane ngezinto zobomi.

Ngumthetho endingaza nawo, kukuba abadlali xa bezodlala ibhola, even if bayatshaya, bangatshayi, bangaseli. Bagadwe, bahlale berayithi, ingakumbi xa ngabe bezodlala ngelanga elilandelayo, kube ngumthetho oqinileyo lowo. Ngoba kaloku abadlali xa beyodlala ibhola bengalalanga kakuhle, betya iziyobisi, besela utywala, baya ebaleni beyodlala ibhola bediniwe, loo nto iba nemiphumela emibi.

Ndingamnceda kwaye sizame iindlela zokuba sifumane abantu abasezindaweni eziphezulu ukuthi basincede, kwaye singasebenzisa ne-social media ukuthi sibonise, kwenzele kube khona abanye abantu abangakwazi, bazosinceda ukuthi siqale eli qela lebhola, sifumane nee-sponsor for iinto ezifana neekiti nezi zinye izinto ezingafuneka.

Into ekhuthaza abantu kakhulu kolu gqatso, yile nto yokuba abantu bazama ndlela zonke zokuthi bahlale bephilile ngokwemizimba, nokwasengqondweni. Le migqatso iso, imnandi xa beyenza bebanintsi kwaye inemiphumo emihle kwezempilo zabo.